Imiphakathi yasemakhaya inezindawo iningi layo isezindaweni, isezindaweni zezindawo zamakhosi, amakhosi aphinde abe nezinduna zawo ezibheka izigodi ngezigodi kuphinde kube nabantu ababizwa ngeso lenduna. Uba lapho kuba kunemihlangano khona kudingidwe izinkinga zemiphakathi yasemakhaya kuphinde futhi kubekwe imigomo nemithetho sisekelo okufaneke imiphakathi iphile ngaphansi kwayo kube futhi nemigomo yokuthi oyeqayo noma ongagcini imithetho ujeziswa kanjani.

Iseluleko sokuthi kufaneke iganwe yakhe umuziwayo, uyidodise nangokuthi mawuyindoda uziphatha kanjani emphakathini. Uyifundise nangokuphathwa kwabantu besifazane nezingane, lokho ngakenziswa ngoba lapha e-South Africa sekunokubhebhetheka kokuhlukunyezwa kwezingane nabantu besimame.

Fundisa ngokubaluleka kokulandela amasiko esintu uma kunesifo noma kunomngcwabo othile.

Yebo, sezishintshile manje. Kuqala kwakwaziwa ukuthi umuntu wesilisa uyena ophumayo ayosebenza abuye ondle ikhaya, owesimame ubhekelela izimo zangaphakathi ekhaya, manje sekuyenzeka umuntu wesimame kube uyena osebenzayo wondla ikhaya, owesilisa abuke izimo zangaphakathi ekhaya, so sekushintshile akusafani nakuqala.

Ukuxoxisana ngazo zonke izinto ezithinta umshado wabo, kungabe ezezimali? Izinkinga zezindleko zomuzi? Yikho konke okubhekene nekhaya, bahlale behlale bebenengxoxiswano noma nenkulumo nohlelo oluthile lokuthi baligcina kanjani ikhaya kuyikhaya.

Awukho umehluko omkhulu kodwa kusuke ku ukuzama ukuhlonipha umzimba womuntu ongasekho ukuthi ubekwe kahle.

Kwaku umemulo wengane. Ukubambisana kusiza kakhulu ngoba amagalelo abantu nolwazi kwezokudla kwesintu alufani so abantu mabebambisene nalo na loyo uqhamuka nombono wakhe nolwazi lwakhe kuhlanganiswe lewo micabango nolwazi kuphume into enhle. Kwaba kanjalo-ke kwamakhelwane wami kunomcimbi, kubanjiswene, kufundiswana, kuboniswana, kukhuliswana ngezinto nangokudla kwesintu.

Ngixwayisa ngokuthi abahlale phansi bewumndeni bebonisane bese becabanga futhi ukuthi lo muntu uzongcwatshwa noma ozofihlwa yini abekholelwa kuyo, ubephila ubephila luphi uhlobo lwempilo esaphila? Bese bevumelana ukuthi bengezenzeli bona umngcwabo kepha benze ngendlela lo osehambile akade engafisa noma akade ehamba ngayo emhlabeni naye noma akade ekholelwa kuyo esaphila.

Ukukhulisa nokwazisa izingane ukuthi abantu abadala bayahlonishwa ngaphandle kokuthi kufaneke kuze ube umuntu okuzala esiswini nokwazi futhi izindima ekumele ziyidlale emphakathini njengezingane ey'suke zisakhuliswa, lokho kuba nomthelela omuhle ngoba umphakathi uba nokuthula kuphilwe kahle nezinga lobugebengu lingabibikho kakhulu.

Kwaku ukubambisana kunomcimbi womendo, kusukela kuhlatshwa inkomo, abadala befundisa abancane ukuthi inkomo ihlinzwa kanjani noma sekuphekwa bafundise izinsizwa ey'sencane obaba bendawo. Ubaba uSikhakhane esikhombisa ukuthi ibhodwe lesiZulu liphekwa kanjani, noma usuphakela ibandla ezingqukweni uyihlukanisa kanjani inyama ngokwezigaba zayo. Lokho kwaba umthelela omuhle futhi ubaba uSikhakhane kwaba uyena owabelela ngoba wafundisa zonke iy'nsizwa zendawo ukuthi inyama yezimvu noma yenkomo uma isihlatshiwe yahlinzwa izicubo zayo zihlukaniswa kanjani, ziphekwe kanjani ziphakwe futhi kanjani.

Kuba nokudideka okukhulu ezinganeni zamantombazane ngoba zisuke zingazi ukuthi noma ukuthi sifikile isigaba yini okufaneke ziyenze, zigcine sezenza imikhuba engafanele kugcine konakala zimitha kungakabi isikhathi noma zingakakuhleleli ukumitha, zigcine ziba nabantwana, kugcine konakala nje emphakathini.